Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu ndzi ri na van'wana, hikuva ku tlanga u ri wexe swilo a swi olovi. Hikokwalaho loko ndzi ri na van'wana vanhu swilo swa olova swinene ya tsakisa mitlangu.

Leswi a swi tshamisekanga hikuva vana a va ha koti ku refresh-a miehleketo ya vona, a va ha koti ku tlanga na van'wana va dyondza swilo swo karhi na vona.

Mina ndzi tsakela mitlangu ya le handle hikuva leswi swi ndzi pfuna ku va ndzi kota ku hanya na vanghana hi tlhela hi burisana hi swilo swa vutomi.

Mitlangu leyi ndzi nga yi bumabumelaka eka n'wana wa khume wa malembe kumbe mufana, i ku va a dyondza kumbe ku vona swilo leswi swi n'wi vuyerisaka swa tivhidiyo.

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni i ku va u nga ha vi na nhlonipho eka lavakulu xikan'we a wa ha koti ku dyondza swilo swa tidyondzo ta wena hi ndlela leyi faneleke.

Mitlangu ya ku aka eka vana i ku va va vona tipopayi leti va dyondzaka swo karhi xikan'we no vona tifilimi leti ti va dyondzisaka xo karhi, leswaku va kota ku pfuneka emiehleketweni loko va ri karhi va dyondza exikolweni swilo swi va olovela hi ku hatlisa.

Mitlangu yo gembula leyi ndzi yi tivaka i Betway, laha u tlanga bolo kumbe u ti tlangela tinambara. Ku tlanga bolo u tlanga hi ndlela leyi wa winisa team kumbe wa vula leswaku yi ta dirowa, hikokwalaho wu yimela ntlangu wolowo wu kota ku fika emakumu hi kota u nga ta vona mbuyelo wa wena.

Ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka swinene i Khirikete laha loko u ba bolo a wu fanelanga ku yi khoma hi voko, nakona a wu fanelanga ku ba ti-weekend loko u ri karhi u ba bolo.

Ina, leswi swa va tsakisa nakona vana swi va koka rinoko hikokwalaho va va va karhi va dyondza ku yimbelela tinsimu leti swa va pfuna swinene.

Munhu u fanerile ku ti ku ti lulamisa hi ku mbala swilo leswi swi fambelanaku na ntlangu wolowo. Loko ku ri ntlangu wa bolo u fanerile ku mbala tikhokho leswaku u nga vaviseki emilengeni.

Rimbewu leri tlangaka ngopfu timavuri i rimbewu ra vafana. Leswi swi va dyondzisa leswaku va nga tshuki va endlile leswo biha nakona va dyondza ku huha va nga tshuki va yivela vanhu.

Mitlangu ya manguva lawa a ndzi voni yi ri na dyondzo ehenhla ka vana, hikuva vana va masiku lawa a va ha dyondzi swona leswi a hi dyondzisiwa swona khale. Vana va masiku lawa a va kurisiwi hi ndlela leyi faneleke.

Ku kula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni leswi swi vula leswaku leswi mutswari a hanyisaka swona na n'wana u ta hanyisa swona.

A ndzi titwa kahle swinene ndzi phinda ndzi tsaka hikuva kokwana a ndzi dyondzisa switori swa ku tsakisa kumbe swa ku xonga, nakona xitori lexi a ndzi xi tsakela swinene ni xitori xa N'wampfundla na N'wanghala.

I ku va u nga hlanganisi kumbe ku tikuma u hoxile maribye eka, kumbe laha munghana kumbe laha munhu loyi u tlangaka na yena.

Ntlangu lowu a wu ri na nkoka kumbe wu na nkoka swinene hikuva vanhu va dyondza ku hlayela tinhlayo va nga khomangi kumbe ku tirhisa calculat-a, naswona mitlangu lowu wu tlangiwa hi vanhu vambirhi kumbe ku tlula.

Ntsheketo lowu ndzi nga va byelaka wona i ntsheketo wa N'wampfundla na N'wanghala, hikuva ntsheketo lowu wa dyondzisa swinene nakona wa ku nyika vutlhari.

Switori i swilo kumbe a ku ri minchumu leyi vana kumbe lavakulu va hi dyondzisaka, laha hi dyondzaka swo karhi xikan'we na vutomi leswaku vutomi byi hanyisiwa ku yini?

Mina ndzi rhandza xivuriso lexi xi vulavulaka hi ku kurisa n'wana hi ndlela ya kahle ku fana na xivuriso lexi va ngo, ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni. Xivuriso lexi xa dyondzisa naswona xa vulavula.

Munhu loyi a nga na vutihlamuleri byo yi hlayisa hi hina vanhu xikan'we na mfumo wa hina, hikuva leswi swi dyondziwaka exikolweni masiku lama a ka ha ri swona leswi a swi dyondziwa khale.

Vana va vanhwanyana a va tlanga mitlangu yo fana ya khadi na ulo xikan'we na xi swathi.

Mitlangu leyi vanhwanyana ni vafana va yi tlangaka i magava xikan'we na zwathi. Leswi a ku ri mitlangu leyi vanhu kumbe vanhu va khale a va rhandza ku yi tlanga.

Ina, ntwanano wu nga vuya hikuva loko vanhu va tlanga swin'we va swi kota ku hlangana, va swi kota ku tirhisa miehleketo va swi kota ku tsaka swin'we.

Eka xitori lexi xitori lexi xi dyondzisa munhu leswaku munhu un'wana u nga n'wi tekeli ehansi, nakona tidyondzise ku hanya na munhu hi ndlela ya kahle.

Nkoka wa ku va ku va na mitlangu wa vana na vanhu lavakulu, hileswaku vana va kota ku dyondza swo karhi eka vanhu lavakulu va nga ringaniki na vona va va dyondzisa swilo swa vutomi bya siku na siku.

Eka ntlangu lowu a wu fanelanga ku hlanganisa maribye ma wena kumbe leswi u tlangaka hi swona eka opponent ya wena, loko wo tshuka u swi hlanganisa u dyiwile.

Leti mina ndzi ti tivaka i tigirawundi kumbe u langutela eka TV kumbe u languta eka riqingho ra wena.

Leswi u nga swi antswisa hi ku tshama u langutile swa mitlangu eka riqingho ra wena nakona u nga nghena ka inthanete u tshama u researcher hi swikili leswi.

Ina swi nga tshuka swi va mitlangu leyikulu swinene hikuva swa mitlangu ya masiku lawa vanhu va swi landzelela swinene ku nga va ntlangu wa bolo kumbe ku va ntlangu wa wa mavoko.

Loko ndzi va ndzi hi ndlela leyi mina ndzi nga endla leswaku ndzi ndzi teka ti-screenshot kumbe ti-record ndzi ya va komba komba kumbe ndzi va sendela eka tiselulafoni ta vona nakona leswi ndzi nga swi endla hi ku olova ndzi nga kwatanga.

Vaendli lava ndzi tshemba leswaku swi nge va khomi kahle nakona va fanerile leswaku va endla leswaku ku va na milawu eka ntlangu wihi kumbe wihi.

Ntirho wa mina wo hungasa leswaku wu va bindzu ndzi nga xava ti-play station leswaku vana va kota ku tshinela va ta ti tlangela va karhi va swi tiva leswaku va humesa mali.

Ntirho wo hungasa lowu ndzi nga wu hundzula bindzu ndzi nga wu endla loko ndzi ri kaya kumbe hi ti-weekend kumbe loko ndzi vuya eka ntirho wa mina wa nkarhi hinkwawo.

Tipulatifomo to endla mali hi ntirho wo wo ti tsakisa ku nga va Betway kumbe betabeta hikuva vanhu vo tala hi yona leyi va tirhisaka hi yona.

Mina ndzi nga vitana vana leswaku va tshama va ri kona sweswo swi ta tshama swi kokile vanhu rinoko nakona ndzi nga tshama ndzi karhi ndzi swi post-a eka social media.

Tindlela tin'wana leti ti endliweke eka manguva lawa u fanerile leswaku bindzu ra wena ri va ri rhejisitariwile nakona u fanerile ku tiyisisa leswaku bindzu ra wena ri na maphepha nakona ri helerile.

Tanihileswi Suzan a nga ni vuswikoti eka bindzu ra yena swi tikomba tikhasimende ta yena ti tele naswona tanihileswi vanghana va yena va swi tivaka leswaku tikhasimende ti kumeka kwihi va nga n'wi pfuna swinene eka ndlela leyi.

Tipulatifomo letinene u nga dyondzisa eka social media u nga endla video u ri karhi u dyondzisa nakona u nga endla leswaku ku va na channel ya YouTube laha u nga ta dyondzisela kona eka yona.

Ku xavisa swifaniso u nga swi endla hi ndlela leyinene u nga nghena eka social media u navetisa swifaniso swa wena laha swi nga ta koka ngopfu vanhu rinoko.

Bindzu ra yena a nga ri navetisa eka social media ku fana na Facebook, WhatsApp kumbe a navetisa bindzu ra yena kwihi kumbe kwihi ku nga va eswikolweni hikuva eswikolweni va rhandza mitlangu swinene.

Ti-brand to tala ti endla leswaku ti hlangana na ti-influencer ti vulavurisana na vona leswaku va navetisa ti-brand ta vona ku nga va eka xiyenge xa mabulu kumbe eka inthanete.

Swihangalasi swa mahungu leswi nga kahle ku nga va radio, TV kumbe social media hikuva leswi swi na vanhu vo hlaya na vanhu vo tala swinene.

Mpfuno wa nkoka swinene i ku va department of sports kumbe art and culture yi va na xiave eka swilo leswi.

Leswi swi endla leswaku mabindzu yo tala ya vuyeriwa hikuva ku ta va ku ri na mitlangu leyi yi nghenisaka mali nakona vanhu va ta va va karhi va sapota wihi kumbe wihi.

Mintlhotlho leyi i ku va Afrika-Dzonga ri endla leswaku switediyamu swa vona swi va swi basile nakona swi va swi fanerile ku qualify-a kumbe ku fikelela ku va va amukela vanhu va matiko ya le handle.

Vuyelo i ku va switediyamu swi tshama swi va swi ri kona nakona leswi swi endla leswaku mali yi tshama yi ri kona etikweni hikuva vanhu va mitlangu va tlangela ka yona switediyamu swa laha etikweni.

Makhombo lawa munhu a nga hlanganaka na wona i ku va vuxokoxoko bya yena byi tekiwa hi ku angarhela nakona leswi swi nga n'wi veka ekhombyeni ku va munhu a tirhisa vuxokoxoko bya yena.

Ina, ndzi nga pfumelela ntsena ku va a hlangana na vatlangikuloni lava a va tivaka eka inthanete hikuva leswi swi ta ni olovela na loko o tshuka a nyamalarile leswaku ndzi ta n'wi kumela kwihi.

Magoza lama ndzi nga wa teka mina i ku va ndzi letela n'wana loko a ha ri ntsongo loko a nga tivi nchumu leswaku a tshama a hlayisekile ndzi ta n'wi byela vubihi bya swona hinkwaswo xikan'we ndzi tlhela ndzi n'wi tsundzuxa hi nkarhi hinkwawo.

Leswi mina ndzi nga n'wi hlamusela hi ku olova hikuva swi ta n'wi endla leswaku a tshama a hlayisekile nakona ku va a tlanga mitlangu yin'wani swi ta n'wi endla leswaku a tolovela ku ti hlayisa.

Hayi mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva vanhu va sweswi xikan'we na vakokwani va sweswi a va tolovelanga mintolovelo ya khale nakona a va ha dyondzisi vana mintsheketo

Hi ku vona ka mina vana va masiku lama a va ha tolovelanga mahanyelo ma ximanguva lama khale leswi swi endla leswaku va nga ha vi na dyondzo eka khale.

Mintlangu yin'wana leyi lavakulu na lavatsongo va nga yi tlangaka swin'we i magava hikuva magava ma olovile swinene eka lavakulu na lavatsongo.

Ina, mitlangu ya va pfuna vana swinene hikuva va vumba va vumba xinghana nakona yi endla leswaku va tshama va tsakile leswi swa endla leswaku vana va nga tshami va karhi va holova.

Mina ndzi ta tumbuluxa xi vuhungasi bya bolo hikuva vuhungasi lebyi byi na vanhu vo tala lebyi va byi seketelaka nakona vanhu va byi rhandza ngopfu hi ndlela leya kahle.

Vuhungasi lebyi vana va nga byi endlaka i ku tlanga magava ku tlanga tiulu ku tlanga leswi swi endla leswaku vana va hlangana va tlhela va tsaka.

Caster Semenya i munhu loyi a nga n'wansati eka xiyimo lexi u fikile hi ku tiyimisela nakona u fikile hi ku va a tshama a ti nyika vuolori.

Ni ta ku eka vanghana va mina a hi yeni hi ya tlanga bolo leswaku hi tiolola hi nga tshami hi ri tano hikuva hi ta tumbuluxa ku loloha.

Swilo swo tsakisa eka mitlangu i bolo xikan'we na cricket leswi swi rhandziwa hi vanhu vo tala nakona vanhu vo tala hi swona swi va endlaka leswaku va tshama va ti nyika vunyanyuri hi swona.

Nkarhi lowu ndzi nga tshama ndzi hlangana na vanhu lavantshwa a ku ri nkarhi lowu ndzi nga tshama ndzi tlanga khirikete nakona siku leri a ku tsakisa swinene hikuva a hi nyiketelana a hi dyondzisana swilo leswi hi nga swi kotiki.

Eka mina a ku ta va bolo xikan'we na khirikete hikuva swilo leswi i swilo leswi hi tlangaka hi tele hikuva swa tsakisa swinene.

Ku ti tsakisa hi ntlawa swa vuyerisa rihanyo hikuva leswi swi endla leswaku miehleketo ya wena yi tshama yi tsakile nakona u endla leswaku yi tshama yi relax-ile.

Mina ndzi tsakela mitirho yo tsakisa ya ntlawa hikuva loko hi ri ntlawa ha kota ku tsaka hi hlekelela ende ha kota ku kombisana ntlangu lowu hi tlangaka wona.

Mina ndzi nga ku eka vaakatiko lowu i ntlangu wo tsakisa swinene a hi ti ngheneleriseni eka wona hi hungasa hikuva lowu i ntlangu lowu nga ta yisa mahlweni hi tsaka.

Leswi mina ndzi swi tsakelaka hi ntlawa swi ni endla leswaku ndzi hatlisa ndzi heta weekend ya mina ndzi tsakile weekend ya mina yi tshama yi ri kahle hikuva hi tshama hi tsakile hi hlekelela.

Mintlhontlho leyi vanhu va langutanaka na yona i ku tsaka xikan'we na ku tinyanyula hikuva vunyanyuri byi tsakisa vanhu loko va hlanganile.

Mina a ndzi ta ku hi swilo leswi hi swi endla emakaya kumbe eka ndhawu leyi swi nga ta endla leswaku vanhu va nga holovi naswona hi tumberile hi ndlela leyinene.

Ku va vanhu va rima swirhapa swa va vuyerisa swinene hikuva swilo leswi va swi rimaka va tlhela va swi dya leswi swi endla leswaku va ti hungasa ku ya emahlweni va nga onhakeriwi hi siku ra vona.

Ndzi nga n'wi dyondzisa leswaku leswi swi na nkoka nakona u swi endla hi ndlela leyi a wu fanelanga ku ti phikiza nakona a wu fanelanga ku endla swilo leswi u nga swi kotiki eka nkarhi wolowo.